Ifilimu leli elibizwa bonyana nguTsotsi ngilo abalithanda khulu.

Umlingisi oyikutani umbona ngokumveza kanengi.

Abalingisi bamafilimu basuke bazimisele khulu.

Ngingatjho bona laba abaneenhliziyo ezincani khulu bangahlali babukele amafilimi ngombana bangagcina benza okumbi emphakathini.

Awa, ngicabanga bona udima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ngombana abanye sithole bonyana asinamali yokuthenga idatha lokubukela amafilimu.

Mina ngithanda ukubukela umabonakude ngombana umabonakude siyakwazi ukubona soke ku-inthanethi angeze sakwazi ukubona soke begodu i-inthanethi ifuna ube nedatha lokobana ubone ifilimu.

Indlela yokubukela amafilimu engabizi kangako umabonakude nguye indlela engcono ukubukela khona amafilimu.

Ifilimu engeze ngalilibala ngileli elibizwa bonyana nguTsotsi ngombana lapha bekayenza izinto ezibuhlungu khulu bebatlhorisa abantu ababamba ikunzi.

Ifilimi ngilithandela izinto ezenzakalako begodi ziphinda zenzeka ephasini.

Nami ngithanda amafilimi lapho nokuguruzela khona lapho kuthuthumba khona isigidi.

Awa, akasabukelwa khulu kunalokha nje abantu abanengi baqalelele khulu kuma-inthanethi.

Imidlalo edume khulu yibholo erarhwako.

Zithanda khulu ngombana zidlala ngokuphaliswana.

Iye, bagcine bangasayi eenkundleni ngombana basuke bazi bonyana i-inthanethi ngiyo ebarhelebha khulu bonyana babone imidlalo le.

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana ematatawini ningagcina nilwe ngendaba yamaphaliswano.

Mina ngilifuna emehlweni wezemidlalo kumabonwakude.

Engababuyisela ebalandeli abathandi imidlalo etatawini bangabuyela lokha nakudlala imidlalo emikhulu khulu.

Ingangiqedela idatha elinengi khulu ngombana i-inthanethi vele iberegisa idatha elinengi.

kukobana bathenga idatha elinengi begodu angekhe wokumuntu akghone ukubona imidlalo ku-inthanethi.

Zifaka abalandeli bazo nomunye nomunye unabalandeli babo.

Awa, amalimi akanikelwa amalungelo afanako.

Iye, ngiyakwenza lokho nami.

Lokho kungenza ukuthi ngifunde amalimi ahlukahlukeneko begodu ngikwazi nokufunda isingisi.

Isibumbanisa ngokuthi sizwane begodu sibambisane.

Ilwazi elingaka balithola ngokulifundela begodu ngokwazi kwabo.

Kumele ube nekghono elibizwa bona i-journalism begodu ukwazi ukukhuluma.

Iye, kungakghonakala ngombana woke umuntu nomunye unesiko lakhe.

Isiko lekhaya isiNdebele iingoma zivunywa lokha nakuba neminyanya.

Kusiza woke umuntu azi ngesintu sakhe.

Lokha kudala bekungekho izinto ezinengi ezifana neensetjenziswa zakhona mvanje zikhona begodu zisetjenziswa khulu.

Mina ngithanda umvumo wesintu ngombana usifundisa bonyana sibuyaphi begodu siyaphi ngawo.

Ngithanda umjaphethe ngombana ufundisa ngepilo ukuthi umuntu umphatha njani.

Umvumo umvumo wekolo ngombana nguwo osifundisa ngokuthandandaza.

Idatha libiza khulu, ngombana silisebenzisa ngeendlela ezihlukileko, hlangana nama-inthanethi, nama-Facebook, nokhunye.

Idatha liqakathekile khulu, ebantwini ngombana sikghona ukuliberegisa kuma-inthanethi, nakuma-Google, nokhunye.

Qeda khulu idatha, ukubukela amavidiyo, ngombana wona athathi isikhathi eside.

Ungabukeli amavidiyo angakaqakatheki, kumele uziphe isikhathi sokubukela amavidiyo, nofana isikhathi sokungena kuma-inthanethi.

Into ongayenza, ukuthi uthole i-airtime, nofana uboleke i-airtime, ukuthi uthenge idatha.

Idatha ulithenga kokudayela iinomboro ezithileko, nofana kuma-mobile datha ukuze uthole idatha.

Idatha liyangokuhlukahlukana kwalo, ukuthi libiza malini.

Idatha, mele libize imali elitjhumi, ngombana abantwana besikolo, soke banganalo imali enengi yokuthenga idatha.

Kune-Facebook data, kune-WhatsApp data.

Thina angeze sakghona, ngombana idatha ngile esiliberegisa khulu, kuma inthanethi.

Kukuthi kungabi nokulungiswa, kwama-network, ngikho okwenza bonyana idatha libize khulu.

Mina ngilonga ngokuthi, ngivale idatha, ngiziphi isikhathi lokulisebenzisa. Lokho kungenza kuthi, idatha lami lingapheli msinya.

Ikhamphani enedatha ebiza ngconywana, ngenyanga yi-DSTV.

Okudla khulu idatha, ukudlala umvumo, eenkundleni zokuthintana.

Iye, kubangconywana, lokha nawuthenge idatha elinengi.

Idatha lithengwa efowunini, ufaka inomboro lapho ezokutjengisa bona uthenga kuphi idatha.

Kuya ngokuthi ulithenge isikhathi esingangani, nofana kuyangokuthi, lizokuphela nini.

Iye, idatha kafunjathwako, ngilo eliphela msinya khulu, kune-iRouter yangendlini.

Ngiyaqala bonyana ngiyiphi i-network engconywana, begodi engenza bonyana ngithathi isikhathi eside ngibenedatha.

Ngingazijwayeza ukuthi ngingahlali, ngiphathe umaliledinini kimi.

Iye, ilisizo, ngombana ikghona ukurhelebha abafundi labo, abangakghoni ukuzithengela idatha.

Itheknoloji esakhasayo, yitheknoloji ebizwa bonyana yi-AI, ngiyo esiza khulu

Itheknoloji ingasiza ukuthuthukisa kwezefundo, ngokuthola ilwazi.

Itheknoloji ingabasiza ngokuthi, lokho abangakwazi ukwenza, bangakghona ukwenza lula nje.

Ngombana itheknoloji esakhasako, iyenza izinto zibelula kwanjesi.

I-e-Learning, yitheknoloji ebizwa i-electronic learning, esiza kwezefundo.

Zingabafundisa ngolwazi olwaneleko, ngokuthi kusetjenzwa njani.

Iye, kungasiza amalimi wendabuko, ekuthuthukiseni eenkundleni zedijithali.

Ngokuberega ngeendlela ezihlukahlukeneko.

Indlela evunyelweko, ukugadangiswa ukuthi, ukugadangiswa komvumo wamavidiyo nofana kwengoma.

Alikho isasa likamabonakude ngombana, thina ngobunengi sisuke siberegisa ufunjathwako.

Ifilimi elithandwa khulu, begodi elithanda babantu bangaphetjheya, lifilimi elibizwa bonyana ngTsotsi.

Umlingisi oyikutane, ubonakala ngokuphindwaphindwa kanengi, ekuthomeni kufikela ekugcineni.

Kusuke umuntu onjalo, ubonakala athusa, nofana ayenza izinto ezihlekisako.

Iye, ayabanomthelela omumbi khulu ebantwini, ngombana umuntu usuke afunu ukwenza into, akayibona kumabonakude yeenlelesi.